Dibanka di sekasekanya, di sekaseka dilo di le dintsi tse di latelang ke botshabelo jwa motho yo o dirang kopo gore a bo a le moagi wa Aforika Borwa kgotsa a na le tetla ya go nnela ruri mo Aforika Borwa, e nngwe ke gore motho yo o dirang kopo a nne mo Aforika Borwa. Dingwaga tsa motho yo o dirang kopo gore a bo a le dingwaga di le sixty kgotsa go feta. Thuso ya kopo ya bogole le bogale ba ntwa, pego ya ntlha ya kalafi ya mo mothong, bukana boitshupo ya bakoutu ya dinomoro di le thirteen e leng yone ID.

Ke dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshweetso ya go, ya gore o dirise karata efa ya sekolo, kgwebo ya go kgwebo ya go e dirisa akanyetsa kgwebo ya go dirisa karata ya sekolo jaaka go reka dithulaganyo, go reka bo ditekete tsa bese kgotsa go reka dilo tsa tsa dikolo. Madi a go dirisa akanyetsa madi a go dirisa karata ya sekolo jaaka madi a go reka, madi a go tsenya madi le madi a go dirisa karata ka ntle, ee ke dilo nyana tse mmalwa nyana fela dikgwedi tsa go dirisa akanyetsa dikgwedi tsa go dirisa karata ya sekolo jaaka dikgwedi tsa go reka.

Ee, ke akanya gore dikoloto di le history ya ka ya go adima madi le go kopa karata ya sekoloto di ba lebelela gore ke motho yo o tshepegalang kgotsa ga se motho yo o tshepegalang ka go lebelela dilo tse e leng gore e wa di kolota le dilo tse e leng gore wa di patela, a o patela sentle ka nako kgotsa ga o patele sentle ka nako mme fela ga o sa patele sentle ka nako ke mo e leng gore go ka nne gwa diragala gore ga ba ka se kgone go go thusa go gofa yone karata ya sekoloto. Se o ka se tokafatsang ke gore dikoloto tsa gago o di patele sentle ka nako le gore o sa salla ko morago ka dikoloto tsa gago.

di le dintsi thata jaaka go kopa karata ya sekoloto sa madi a le mantsi le go kopa karata ya sekoloto go ya go dira dilo tse di sa tshwanelang, dilo tse e leng gore ga o di tlhoke, dilo tse e leng gore ga di na mosola mo bophelong ba gago di ka se tokafatse bophelo ba gago . Se o ka se tlhomamisang gore kopo ya gago e tsamaye sentle ke ga o ka wa etsa gore mo dipampiring tsa gago tsa history ya gago le banka ya gago di bonale di le botoka thata go sena sepe se se e leng gore ga wa se tlodisa kgotsa gone e ba se ba se bitsang reversal, go busetsa tšjhelete ko morago.

Ke tlhalosa botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo ya tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, go itse madi a go dirisa go buisa melawana go go thusa go itse madi a go dirisa karata ya sekoloto jaaka madi a go reka, madi a go tsenya madi le madi a go dirisa karata ka ntle go itse dikgwedi tsa go dirisa, go buisa melawana go go thusa go itse dikgwedi tsa go dirisa le go itse e letsatsi le e leng gore tlameile o patele madi a o tshwanetseng go a patela a karata ya sekoloto, ee.